Dumela, nka rata go dira kopa pholisi ya inšorense ya botshelo jotlhe. Ke akanyetsa histori ya lelapa la gaetsho ya bolwetsi jwa sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi. Le go buisana ka ditlhopho go bona gore tshireletso efe e gaisang le di-premium-o tsa boemo jwa me.

Ditshenyegelo tsa phetolo di kaya ditshenyegelo tse di amang le go fetola sengwe jaaka diyuniti, difomate kgotsa ditsamaiso mme re tlhoka go dira diphetogo go netefatsa gore di a tsamaisana di a nepagala kgotsa di dirisega mo bokaong jo bo farologaneng.

Batho ba beeletsa madi go godisa khumo ya bona fa nako e ntse e tsamaya. Fa o batla go kopo ya madi kwa bankeng o kopa kadimo mme go ka nna gwa tlhokega gore o nne le setshireletsi go a sireletsa.

Jaaka motho yo o iperekang ke ne ka naya bosupi jwa lotseno lwa letsatsi le letsatsi ka ditokomane tse di jaaka ditshupa molato, diteitemente tsa banka le dipoelo tsa lekgetho go tshegetsa kopo ya me ya akhaonto.

Tsala ya me e tla tshwanela ke go tsaya dikgato tsa go ya kwa bankeng a ba tlhalosetse seo a se dirileng kgotsa phoso e a e dirileng fa a romela madi a mme ba tla mo thusa ka ga o a busetsa kwa morago.

Tse di tlwaelegileng di akaretsa dituediso tse di fitlhegileng le tsietso. Batho ba ka tila dilo tseno ka go dira dipatlisiso le go bapisa ditlhwatlhwa.

Dikelo tsa di laola boleng jwa tšhelete e nngwe ga e bapisiwa le e nngwe. Di re ama ka go sosometsa ditheo tsa diromelwantle diromelwa teng, maeto le di-transaction tsa ga mmogo le go ama le dipeeletso.

madi ka cash send ke tshwanela go tlhola gore ke mabenkele a fe kgotsa ATM efe e e ka mo nayang madi mme ke mo tlhalosetse gore a ka tlhoka eng le eng go tshwana kana le ID. Fa a ya kwa mabenkeng go ntsha tšhelete eno, ga ya kwa bankeng o batla fela nomoro ya madi tsona le PIN mme le fa a le kwa mabenkeleng go tlhoka ID ya gagwe, lekwalo boitshupo le nomoro eo ya madi le nomoro ya go ntsha madi.

Ke mo ruta gore fa a ya go ntsha madi go tshwanela ke go nna le nomoro eo ya cash send-e, nomoro ya go ntsha madi. Ke mo rutile gore fa a ya kwa ATM-eng o tlile go dira jang gore a kgone go ntsha madi kgotsa a ye kwa mabenkeleng a a supileng go ya go ntsha madi a no a tsamaye le lekwalo boitshupo jwa gagwe gore a kgone go bona madi ao ntle le sepe se se mo thibelang.

Nka rata go itse gore fa ke reka ntlo ka banka ke tlhoka eng le eng kgotsa go adima madi a go itirela ntlo e tlile go nna bokae mme di interest tsa teng ke bokae, gore ke tle ke nne le tlhaloganyo e e siameng gore a nka adima madi kgotsa nka reka madi ka banka.

Ntsha moneelo ka metlha go tlhopa dipeeletso tse di somarelang lekgetho fa ba ntse ba akanyetsa melelwane ya moneelo le maikaelelo a peeletso.

Dikabelo tsa UIF ke peresente e le nngwe go tswa go mothapi le peresente e le nngwe go tswa go mothapiwa e e leng palo gotlhe ya diperesente di le pedi go tuelo ya kgwedi le kgwedi ya modiri.

Go beeletsa mo dithotong go ka ntsha lotseno lwa a rente mme go ka nna gwa lebogela boleng fela go tlhoka matlotlo a mantsi le tlhokomelo e e tswelelang e matlotlo ya paka e telele.